Leswi hi nga ta swi endla tanihi vamapurasi ku hlayisa misava i ku va endla leswaku misava yi nga heli matimba hi ku byala mihandzu or swimilani ta ku ya hi tinguva loko ku ri nguva ya ku byala swi swipinachi loko ri nguva yo byala miroho yi byala swona ku ya hi tinguva ku ri misava yi nga teki swilo swo karhi ntsena.

Swimilani le swi fanele ku byariwa hi nguva ya mpfula i swifaki mavele leswi pfunaka na hi swakudya leswi endlaku mugayo ku swi lava mali mati yo tala.

Endhawini ye le ya hina hi tolovele ku byala khakhava ku nga green paper hikuva yi rhandza mati loko u yi chela mati yo tala then yi kula hi ku olova ende a yi hluphi.

Hi hi nguva ya ximumu u nga byela swilo swo fana na makhalavatla leswi ku nga e watermelon hikuva ku tele ku va ku karhi ku hisa ku na dyambu and then a swi lavi mati yo tala and then nguva ya xixika u nga byala swilo swo lava mati yo tala swo fana na u swo fana na swipinachi swi lava ku tshama swi kha u swi cheletela mati yo tala makhavichi.

Hi loko mitsengo ya swakudya swa tihuku yi tlakuka leswi endlaka swa ku tikhampani ti hakela mali yo tala ku xava swakudya kambe loko va xavisa va kuma mbuyelo wa le hansi swi endla leswaku ri swi va sivela ku kuma mbuyelo wa le henhla.

Swilo leswi n'wamapurasi a faneleke ku swi tekela enhlokweni loko a hlawula muxaka wa tihomu ta nyama i ndhawu naswona swa ku ta va ka hisa or ka titimela na naswona a tekela enhlokweni timhaka ta mati na byasi leswaku tihomu ti ta kota ku dya byasi hi swona.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu i ku ti dyisa byasi bya ntumbuluko naswona loko ti hetile ku dya u ti endlela ndhawu leti nwaka mati ka yona ku gayela swakudya leswi ti nga ta va ti swi dyeke.

I ku nyika tihomu swakudya leswi ringaneke swo tala nakona swakudya leswi swi fanele swi tele hi matimba leswaku tihomu ti humesa masi yo tala na u ti nyika mati.

Swi pfuna hi ku antswisa ndlela yo kuma mali n'wamapurasi a nga tshembelanga bindzu rin'we leswaku ri nghenisa mali loko leriya rin'wana ri nga ri ku tirheni hi ndlela yo kahle or mali leyi a yi kumaka ka rona yi ri yitsongo leriya rin'wana ri ta n'wi pfuna ku ri a a ti kota ku tihlayisa.

Thekinoloji yi pfuna leswaku masi ya huma hi ku hatlisa naswona hi ndlela leyi baseke ku nga vi na ku tirhisa mavoko ku kama masi eka homu.

I ku cinca ti tindhawu leti tinyimpfu ti dyelaka ta swona leswaku ti nga ti nga hlangani na switsotswana swa le misaveni.

Tinguluve i swifuwo swo olova ku swi fuwa kambe swi lava u ri na mali yo swi xavela swakudya swo tala hikuva swi lava swakudya swo tala nakona a swi dyi ngopfu byanyi swi lava u xavela swakudya a swi fani na tihomu leti dyaka byanyi.

Tinguluve ti fanele ku dya swakudya swo vo na ti-protein ti pfuna tinguluve leswaku masi ya wona ya va ya ri kahle.

Ina i mianakanyo leyinene hikuva vanhu vo tala va fuwa tinguluve kuma va nga ri na mali yo ti xavela swakudya. Tinguluve ti kota ku dya swakudya swo hambanahambana kambe naswona va fanerile ku ti xavela swakudya swo vona ti-protein ti ti ti nga ta swi dya kumbe kan'we hi siku.

Leswinene hi tinguluve i ku ti humesa nyama ya kahle ende yo tala kambe leswo biha i ku ti lava swakudya swo tala ende nakona swakudya swa kona swa durha.

Timbuti ti dya byanyi byo tala ku fana na tihomu ku fuwa timbuti a swi hambananga kule ku fuwa ku fana na ku fuwa na tihomu hikuva ti dya byanyi byo tala.

Mbuti ku fuwa yona swa olova yi dya byasi naswona ku yi fuwa ka yona a swi hluphi yi nga fuwa hi mani na mani kambe nyimpfu a yi olovi yi lava thekinoloji yi lava munhu loyi a nga na ntokoto ku ri tinyimpfu ti fuyiwa njhani.

Ndzi nga tsakela ku kurisa tihuku to to veka matandza hikuva matandza ya durha ntsengo wa wona wu tlakukile naswona loko no no fuya tihuku to veka matandza swi vula ku ri bindzu ra mina ri ta va ri ri ka xiyimo xa le henhla naswona.

Vamapurasi vo tala va xava swakudya swa tihuku etifemeni ta swakudya hi ntsengo wa le hansi hikuva va xava swakudya swi tele leswi endlaka leswaku va xava hi ntsengo wa le hansi leswi va olovelaka ku kurisa tihuku to tala and then va ya ti xavisa va ti xavisa hi ntsengo wa le henhla leswi va nyikaku mali yo tala ku tlula munhu loyi a xavaka tihuku ti ri tintsongo a xavaku na swakudya hi ntsengo wa le henhla.

Swakudya leswi lavekaka i mavele lama ya xavisaka emavhengeleni ya swa tihuku.

Ku fuwa tihuku a swi olovi hikuva ku na milawu yo karhi leyi u faneleke ku yi landzelela na loko u ti dyisa loko u nga landzeleli milawu leyi ti nga fa leswi endlaku bindzu ra wena ri affect-eka hikuva tihuku ta durha.

Ku laveka ka swakudya leswi nyikaka tihuku matimba swo fana na mugayo leswi ti nyikaka matimba leswaku ti fambafamba nakona leswaku ti swi nyikaka matimba leswaku matandza ti ma veka kahle.

A ndzi ta titwa ndzi vavisekile swinene hikuva muakelani wa mina a nga ni hloniphi naswona loko a lave matandza a fanele ku ta ka mina a ta kombela.

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu i ku tiyisa edibeni evhikini vhiki rin'wana na rin'wana leswaku mavabyi yo fana na swigalani ya nga tshami eka tona naswona ku ti nyika swakudya leswi nga ni hi vukheta.

Ku tirhisa ndlela ya training and monitoring yi tiyisisa leswaku nyama yi tshama yi ri kahle.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva nyama ya laveka e muzimbeni wa hina nakona swifuwo swin'wana swi va swi kurile ngopfu se swi fanerile leswaku swi dlayiwa before swona swi tifela.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva ku dlaya huku i ntolovelo a hi xilo lexi xi fana na loko u dlaya munhu ku dlaya huku swi endliwa hi mani na mani loko a lava ku dya.

Nkoka wo dlaya swifuwo eka minkhuvo ya ndhavuko vanhu vo tala va swi endlela ku phahla loko va lava ku phahla vanhu va le hansi naswona van'wani va swi dlaya loko munhu a huma ku chayeriweni va dlaya xifuwo ngati ya xona yiwa ehansi.

I ku tirhisa ti-gloves emavokweni ku endlela leswaku a nga tshuki a titsema mavoko naswona mukwana leyi a faneleke ku yi tirhiseke i mukwana leyi faneke yi va yi lotekeke swinene.

Leswinene swo senga hi michini i ku swi hatlisa naswona swi olova loko u ri na tihomu to tala leswo biha i ku michini yo senga ya durha leswinene swo senga hi mavoko swa olova naswona a swi lavi mali yo sungula kambe leswo biha swi teka nkarhi swinene loko tihomu ti va ti tele.

Ndzi kombela ku khomeriwa leswi mi swi vonaka laha a hi leswi hi tirhisaka xiswona hi tirha hi matimba ku endlela leswaku masi wa hina wu va wu basile kambe a ndzi na ndzi teka vutihlamuleri hi hinkwaswo leswi endlekaka and then a ndzi kombela leswaku masi hi ta mi nyika un'wana lowuntshwa lowu baseke ene naswona mi nge wu hakeli kambe hi kombela mi hi mi hi rivalela.

Loko ku langutiwa timhaka ta rihanyo masi lawa ya humaka eswitolo hi wona ya kahle hikuva ma hlayisa vanhu eka timhaka ta switsongwatsongwana ya chekiwile ende naswona ya na siku leri vekiweke ku loko mo ze ya hundza ya nga ha xaviwi because ma ta va ya expire-ini.

Ndlela leyo kahle van'wamapurasi va nga yi tirhiseka ku fambelana na rihanyo lerinene loko va senga swiharhi i ku tirhisa ndhawu leyi baseke naswona ku tirhisa switirhisiwa leswi baseke leswi va nga ta benefit-a ka swona i ku ri masi va ta va wu basile naswona swi sirhelela swiharhi eka mavabyi.

Loko n'wanamapurasi a lava ku dlaya swiharhi hi ndlela ya culture u fanele ku tivisa masipala leswaku u dlaya swiharhi hi ndlela yo karhi naswona u swi dlaya endhawini ya njhani leswi endlaku masipala va ta va ta cheka leswaku u swi dlaya hi ndlela leyinene or kanjhani.

Ina ndzi vona swi pfuna ikhonomi ya hina hikuva swifuwo swo tala vanhu va swi fuwa i ku va va lava ku endla xixevo lexi hi xi dyaka loko swifuwo swo tala swi swi karhi swi tswariwa swi vula ku ri like xixevo xi ta va xi tele etikweni leswi endlaku ku ri vanhu hinkwavo hi kuma xixevo.

Loko n'wamapurasi a hlawula muxaka kumbe ndlela yo fuwa u fanele ku anakanya hi tindlela ta ku sungula ni ta nkarhi hinkwawo ni ndhawu leyi nga kona ni mali leswaku mali ya yena yi ringanerile ku xavela swifuwo swakudya leswi a lavaka ku swi fuwa kumbe njhani.

Ndzi nga vutisa ku ri muxaka leyi va nga na yona yi tisa vuyelo byi eka mina tanihi murimi naswona xana swi fambelana njhani na rihanyo ra swifuwo swa mina.

Van'wamapurasi va lava swiharhi swi tala hi ku hatlisa leswaku bindzu ra vona ri ta ya mahlweni ri karhi va nyika profit naswona loko swiharhi swi swi tala hi ku andza.

Swi pfuna hileswaku swifuwo swi tala hi ku hatlisa naswona n'wamapurasi u ta va na swifuwo swo tala leswi endlaka leswaku bindzu ra yena ri andza hi ku hatlisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku ya vutisa vanhu lava tirhaka hi mhaka ya ku rima na lava tirhaka hi mhaka ya ku byala swimilana nakona a xava ni manyoro leswaku misava ya yena yi endla leswaku swi swimilana swa yena swi kula hi ku hatlisa.

Ndzi ta titwa ndzi luzile ndzi vavisekile embilwini hikuva ndzi tirhise mali yo tala ku xava ku xava swibyariwa na manyoro ndzi karhi ndzi na ku tshemba leswaku ndzi ta kuma vuyelo kambe a ndzi kumanga vuyelo leswi ta ndzi endla ndzi nga ri na ku tshemba eka timhaka ta vurimi hikuva maxelo a hi xilo lexi u nga ta xi predict-a.

Ku cinca ka maxelo swi tikisela vutomi bya varimi leswi endlaka leswaku ri swilo leswi va va va swi byaleke swi nga mili kumbexana swi onhaka hikwalaho ka maxelo leswi endlaka ku ri swakudya etikweni swi kala leswi endlaka ku ri swi durha naswona eka vutomi bya vanhu swi ta va tikisela hikuva swakudya swi ta durha.

Ndzi nga tirhisa ndlela to karhi to hlayisa swakudya ndzi tirhisa swibye leswi tiyeke leswi pfulekeke leswaku swi nga ngheni hi mati ku hlayisa swakudya.

Mihandzu leyi nga onhakaka i tibanana ni malamula swi lava mati yo tala naswona timpfula leti nga na matimba swinene ti endla leswaku swi onhaka hi ku hatlisa hikuva ku ba na moya leswi endlaku swi wa.

Ku cinca ka maxelo swi endla leswaku vanhu lava rimaka va nga ha vi ni ntshovelo ya leswi va swi rimaka leswi endlaka leswaku va rhurha va ya endhawini leyi maxelo ya kona ya nga kahle nakona va nga ta kota ku rima leswaku va kuma swakudya leswi va nga ta swi dya va tlhela va swi xavisa.

Ndzi nga anakanya tindlela letintshwa hikuva if ndzi lava ku rhurhela eka ndhawu yin'wani swi ta ndzi durhela hikuva ndzi ta boheka ku xava ndhawu leyi ni nga ta pfuna ni nga ta sungula vurimi bya mina naswona ni sungula hansi leswi vulaka ku ri ndzi ta boheka ku chela gezi endhawini yeleyo leswaku ku layita so ni nga hleketa hi tindlela leti ti nga ta ni pfuna than ku ri ni famba.

Ndlela yo khale yo senga masi a ku tirhisiwa ndlela ya xintu leyi homu a va yi senga hi munhu a va yi tirhisa swibye swo basa va senga homu masi kusuka eka vele ra homu.

Huku yi hluviwa masiva hi loko yi va yi cheriwe matini yo hisa masiva lawa ya va ya nga ha tiyanga hikuva ya va ya kha ya twa mati yo hisa.

Masi ya pfuna eka miri ya vanhu leswaku ri vanhu mirhi ya vona yi tshama yi basini ya pfuna eka makhwiri ya vona leswaku yi va clean-a eka nyongwha loko va ri na yona.

Leswi a ku ri ntiyiso homu a yi ri na nkoka ngopfu eka vutomi bya Vatsonga hikuva a yi tlhela yi tirhisiwa eka ku hlawula swilo swa nkoka ku kombisa vutumbuluxi bya ndyangu homu a yi fanele ku dlayiwa hi ndlela leyi yi dlayiwa ku lulamisa ku endla nkhuvo wo vuyisa mhaka eka ndhavuko ku koxa ku rivaleliwa eka mandlhozi ni vanhu.

I ntirho wa wa vanhu va xinuna ku yevula nhlonghe wa xifuwo endyangwini hikuva hi ndhavuko wa Vatsonga wanuna hi yena loyi a vulavulaka eka swifuwo.

Mavoya a ma tshami naswona loko ma siyiwile ma nga endla leswaku nyama yi pfumale ku basa leswi swi pfuna leswaku swakudya swi tshama swi basini naswona swi nga vangi vuvabyi eka lava va swi dyaka.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna misava leswaku ya amukela swilo swo karhi leswi byaliwaka eka misava ya kona leswaku swi kula hi ku hatlisa.

Vuyelo bya nkarhi wo leha bya manyoro ya tikhemikhali eka rihanyo ya misava byi katsa ku onha misava manyoro ya tikhemikhali ma nga onha xivumbeko xa misava loko ma tirhisiwa ngopfu.

Ndzi nga hlawula manyoro lawa endliwaka ekaya hikuva manyoro ya tikhemikhali ya onha xivumbeko xa misava loko ma tirhisiwa nkarhi e ngopfu.

Vanhu va nga tirhisa manyoro ya swiharhi swilo leswi humaka eka tihomu timbuti tihuku tinyimpfu naswona swa ntumbuluko ni masalela ya swakudya ni masalela ya ya byala ni byanyi.

Leswi swi nga ndzi endla ni ehleketa eku tirhisa manyoro ya le kaya loko manyoro ya tikhemikhali ya yisiwile.

Tikhemikhali to dlaya switsotswani swi pfuna vamapurasi loko va byarini leswaku mihandzu ya vona leyi va va yi byaleke yi nga dyiwi hi switsotswana kumbe yi nga dyiwi hi ti .

I ku onha misava ti-chemical ta tala emisaveni naswona ti endla leswaku misava yi pfa yi lahlekeriwa hi vutomi bya ntumbuluko byo fana ni switsotswana leswi pfunaka swinene.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku tirhisa manyoro ya le kaya a va fanelanga ku tirhisa manyoro ya tikhemikhali.

Ndzi ehleketa ku ri leswi vamapurasi va va va swi byaleke swin'wani swa swona swi ta va swi dyiwile hi switsotswani ntshovelo wa vona ku nge vi lowu a va wu kuma loko va karhi va karhi va tirhisa tikhemikhali.

I ku thyakisiwa ka misava tikhemikhali ti endla leswaku misava yi pfa yi lahlekeriwa hi misava ya ntumbuluko ni switsotswana leswi endlaka leswaku misava yi tshama yi hola ku thyakisiwa ka mati.

Ndzi nga vula leswaku u swi tiva leswaku loko hi chela manyoro kumbe khemikhali emasin'wini loko mpfula yi na swona swi tshukela swi famba swi nghena ni leswi endla leswaku mati ma ti biha naswona tihlampfi ta fa hikuva mati ma tele tikhemikhali.

Loko van'wamapurasi va cincela eka tindlela ta vurimi leti nga onhiki ntumbuluko swi ta khumba vuhumelerisi swa swakudya na mixavo hi ndlela ya ku swakudya swi ta durha hikuva van'wamapurasi swi leswi va swi rimaka they will be using traditional method leswi vulaka swi leswi va swi rimaka va ta kuma leswitsongo.

Swivangelo leswikulu leswi endlaka leswaku vamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya masiku lawa hikwalaho ka switsotswana leswi dyaka leswi va va swi rimeke na mhaka ya misava leswaku misava yin'wana a yi pfumeli leswi va lava ku swi byala.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engetela vuyelo bya mina kambe ndzi nga tekela enhlokweni swilo leswi tikhemikhali ti nga na swona ta switandzhaku eka vutomi bya vanhu.

Loko tikhemikhali ti durha switsundzuxo swin'wani leswi van'wamapurasi va nga swi tirhisaka i ku tirhisa manyoro ya le kaya ni ku tirha hi matimba ni ku cheka swimilana leswi va swi byaleke hi masiku na masiku leswaku a swi na switsotswana kumbe a swi na.

Van'wamapurasi va tala lava nga kona etikweni ra hina Afrika-Dzonga va huma ematikweni ya le handle leswi endlaka leswaku ri a va na mhaka na switandzhaku leswi tikhemikhali ti nga na swona eka vutomi bya vanhu lavan'wana.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku tikhemikhali ku va ndzi tirhisa loko ku na mpfula ta famba ti ya ka mati leti affect-aka mati naswona swi ti-fish-i leti nga le ka mati ta fa hikwalaho ka tikhemikhali.

I ku seketela vurimi bya ntumbuluko mfumo wu nga nyika vatswari swa vurimi le swa leswi endlaka manyoro ya ntumbuluko leswaku va tirhisa swona emasin'wini ni ku dyondzisa ni ku nyika vutivi bya vurimi lebyi sirhelelaka ku dyondzisa vatswari swa vurimi hi ndlela yo tirhisa manyoro ni tikhemikhali hi mpimo lowu faneleke.

Tikhemikhali to tala ti pfuna swimilana ku hola kambe loko ti tirhisiwa ngopfu ti endla leswaku misava yi pfa mati ma ti biha swifuwo swi swi fa naswona swi nga onha switsotswana leswi endlaka leswaku mbangu wu tshama wu tshama kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku tikhemikhali ti na khombo loko ti tirhisiwa ngopfu eka timhaka ta vurimi hikuva loko mpfula yi na loko mati ya famba ya eka minambu swi vula leswaku ti-fish kumbe tihlampfi ti ta fa hikwalaho ka tikhemikhali naswona mati ya va ya nga ha basanga leswi endlaka leswaku vutomi bya vanhu lava hanyaka hi mati yalawo ya va ya ri khombyeni.

Ndzi nga vula leswaku vuhlayiseki bya vanhu lava tirhaka emapurasini a byi a byi kahle nakona a va hlayisekangi hikuva van'wani va vona va hanya eka tiyindlu ta mazenge leswi endla ku loko u va drought vutomi bya vona byi ta va byi ri nghozini.

Hi rhandza hi ku mi tivisa hi purasi ra hina leri hi byalaka tidiriva naswona leti hi ti tirhisaka ku endla vhinyo leri hi ri xavisaka la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le matikweni yan'wani ya le handle.

Ndzi nga byala mimango hikuva mihandzu leyi yi rhandza ndhawu leyi nga na dyambu ro tala ni misava leyi tshamisekeke kahle yi tlhela yi nyika mali hikuva yi xavisiwa ngopfu.

Ndzi nga byala mimango ya vhalensiya naswona yi rhandza misava leyi tsemekeke kahle hikuva mimango ti nga fa loko mati ma tshama nkarhi wo leha ehandle ka timitsu.

Ndzi nga aka damu ra mati ndzi nga chela mati eka damu laha ku nga ni ntshovelo wa mati ya timpfula leswaku mati ma hlayiseka loko nkarhi wa dyambu wu fika ndzi nga tirhisa mati lawa ku nwisa tihomu ni ku cheleta byanyi ku byi kurisa.

Xivangelo xo tlhavela swifuwo i ku sivela eka mavabyi swifuwo swi hlaseriwa hi mavabyi yo fana na Black quarter, Foot and mouth disease loko u tlhavela swifuwo swi rhumba leswi a swi ta tisirhelela leswaku swi nga byali mavabyi lawa.

A ndzi ta pfala ndlela yo nghena eka purasi ku endlela leswaku swisiwana kumbe vanhu vo tala va nga ngheni lava nga pfumelaka ntsena i vatirhi lava tivaka leswaku va fanele ku tiya hi timfanelo ta vuhlayiseki.

vatirhi va mina va fanele va hlantswa hi xihlovo xa mati ni xi hlantswa loko va nga se sungula mintirho hinkwawo loko va heta ku khumba swilo leswi nga basangiki.

Ina ndzi tshama ndzi swi vona loko xi sengiwa a va tirhisa e traditional method traditional laha vanhu va tirhisaka mavoko ku koka masi lawa eveleni ra homu.

Ntsengo wa mali leyi tihuku leti hluviweke u ta va wu tlakukile hikuva ndzi fanele ku hakela vatirhi lava fanele ku ri va hluva tihuku leti naswona ndzi fanele ku hakela electricity kumbe gezi leri ndzi nga ta ri tirhisa ku virisa mati ya ku hluva tihuku leti.

Ndzi fanele ku vona leswaku mbewu yi ta hluma hi mpimo wo tlula eighty percent naswona mbewu yi fanele ku va yi basile eka nkunguhato mavumba mati kumbe switsotswana.

I ku hlayisa nkoka wa misava loko u cinca mavele ngopfungopfu u hlanganisa lama rhumalaka nyembo or ground nuts ni lama lavaka ku pfuna leswaku misava yi tlhela yi va ni matimba.

Nga tirhisa mavele lama tiyeke eka maxelo ku hlawula mbewu leyi tiyeke eka dyambu mavabyi ni mpfula wu ka wu nga tshembeki.

Ndzi vona vatirhi emapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle hikuva vatirhi vo tala va tirhisa e va tirhisa ndlela ya ya vurimi leyintshwa naswona va tirhisa ti titeretere na michini yo karhi ku khayela swakudya.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva emapurasini i ndhawu leyi yi nga le kusuhi ni makhwati naswona leswi va ka evutomini bya vona enghozini leswaku va nga lumiwa na hi tinyoka.

E-e ndzi vona yi nga pfuli eku fikeleleni ka swilaveko swa vona vanhu vo tala lava tirhaka emapurasini va tirha hikwalaho ku ri a va na ndlela yin'wani naswona va lava ku tirhela ku hlayisa mindyangu ya vona mara mali leyi va yi holaka a yi va fikeleli ku endla swilaveko swa vona leswi va swi lavaka hinkwaswo.

Purasi ra mina ri ta fuwa tihomu naswona ndlela leyi vatirhi va mina va fanele ku yi landzelela hileswaku ri va fanele va maker sure leswaku ku ri tihomu ta mina ti ya edibini vhiki na vhiki naswona ti fanele ku nwisiwa mati siku na siku ti dyisiwa na byasi lebyi ringaneke.

E-e vatirhi va le mapurasini a va holi mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka hikuva vanhu vo tala a va tirha tiawara leti to tala swinene van'wani va sungula ku tirha hi eight yi nimpundzu vatshaya hi six ya namadyambu.

A ndzi ta kombela switirhisiwa swo fana na tichechisa leswaku ndzi ta kota ku tseleka mati yo hisa ni ni ndhawu yo etlela ni swakudya leswaku ni nga over spend ka budget ya mina.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva mikarhi ya timpfula misava yi va yi kha yi tsakama naswona swi ta rheta va fanele ku wisa naswona loko ko va ku ri na drought or ku va na mpfula ya matimba yi swi veka evuton'wini bya vona enghozini.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva purasi rin'wana na rin'wana ri fanele ri benefit-a vanhu lava tshamaka ekusuhi na rona ku antswisa vutomi bya vona.

vona onge ntsengo lowu a wu ringananga hikuva twenty eight rand i yitsongo naswona ntirho lowu va wu tirhaka wa tika naswona va tirha tiawara to tala hi siku.

Ina va fanele kuma masiku yo wisa ntirhweni wun'wani na wun'wani munhu i fanele kuma masiku yo wisa leswaku a kota ku ya tshama a kuma nkarhi kuma ku ya tshama a kuma nkarhi na ndyangu wa ye va bond-a.

Swivangelo leswi nga vekaka rihanyo ra vatirhi eka nxungeto hileswaku vatirhi vo tala va le mapurasini va tshama etindhawini ta ta ti zozo leti ti nga endliwa hi mazenge leswi vulaka ku ri loko ko va na drought ko va na mpfula ya ya ya matimba swi nga veka vuton'wini bya vona enghozini.

Swi vangelo leswaku mapurasi yo tala ya xota hi vatirhi leswaku ri valungu va mapurasi yo tala kumbe ti-management vamapurasi yo karhi va chava ku thola naswona va teka advantage ka vanhu lava tirhaka la va va tirhisa ntirho wo tala va va nyika mali yitsongo.

Loko ti beans ti tshame nkarhi wo leha ti-vitamin ma-protein ya kona ya hunguteka ngopfu leswi endlaku leswaku swi nga ha nyiki matimba lawa a swi fanele ku ku nyika wona.

Ndzi tshama dya nyama ya biltong nyama leyi i nyama leyi katingiwaka yi tshama nkarhi wo leha leswaku yi oma naswona vu kahle bya nyama leyi i ku ri u nga yi sweka naswona a yi lavi ku tshama efirijini ku ri yi nga onhaki nyama leyi a yi onhaki.

Tinyawa ta le swikweleteni xikoteleni ti ni ma-protein yo tala leswi endlaku leswaku swi va swakudya leswi faneleke ku antswisa ku kula ka miri ni ku humelela ka matimba.

Loko swakudya swi hlayisiwa hi ndlela leyi nga fanelangiki swi nga onhisa hi mfungho switsotswana mavabyi naswona swi nga vanga khombo ra rihanyo eka vanhu ku hlayisa kahle swi tiyisa leswaku vitamin ma-protein ni timinerali swi tshama swi ri eka swakudya.

Swakudya swi nga le tithinini swi tshama nkarhi wo leha ku fikela malembe mambirhi ku fikela eka manharhu.

E-e a swi hlayisekanga naswona swi veka vutomi bya wena enghozini hikuva ti-vitamin ta kona ti va ti herile.

Swakudya leswi titimelaka fanele swi hlayisiwa hi ku ringana leswaku swi tshama swi basile swi nga onhisiwi naswona swi nga vangi khombo ra rihanyo.

Ku titimela ku lawula ku hola ka ti-bacteria hi ku pfumela leswaku mati ma loko ku hi hisiwa ku helele hi eighteen degrees kumbe hansi bacteria ti hanya kambe ti nga hola ngopfu leswi swi endla leswaku swakudya swi tshama swi basile hi ku hetiseka naswona swi nga onhisi rihanyo ro biha ni nkarhi lowu khutaziwaka.